Mosadi ga a fetsa go nyalwa, go dumelwa gore tshwanetse gore a apare diaparo tse di sa senoleng mmele. O tshwanetse go phela a apere sekete se seleele se e leng gore se khurumetsa mangole. Le ga a ya kwa bogading ga a tshwanela go phela a apere marukgwe, a sa lebale gore a tshwanetse go rwala mo tlhogong. Go dumelwa gore ka gore o mo losikeng le leša, o tshwanetse go tlisa seriti mo losikeng le, le mo monneng wa gage gore a seke a ba tlisetsa ditlhong kgotsa go ba nyatsisa ka batho ko ntle.

Fa go tshwanetse go nna le maitsholo a setso, a e leng gore batho ba mo Aforika Borwa ba tsamaya ba itse ebile ba batla le go itse gore dijo tsa mefutafuta ya tsone setso tse di farologaneng tsa mo Aforika Borwa di apeiwa jang. Ka moo se se ka ira gore go nne le kgatlhego mo bašweng, ebile ga mmogo le mo baneng ba ba ntseng ba tla ba gola gore re ithute ka dijo tse di farologaneng tsa mo Aforika Borwa. Le gape, le gore bana ga ba ntse ba tla ba gola ba nne le thuto le kitso. Go itse gore ga rena fela dijo tse e leng gore ke tsa sešweng, le tsone tsa setso sa ntse di le teng.

Pina e e leng gore ga go le moletlo e be e sa tlhoke gore e ka letsiwa, ke yone ya Cultural Spears Kulenyane. Tota e ira gore re nne motlotlo go nna Batswana, ka gore o bona ka mokgwa o ba tsamayang ba ntse ba bina ba ntse ba opela ka teng. E ba gopotsa kgakala.

Dijo tse di farologaneng di ka dira gore re nne seoposengwe ka go ka fana ka maitemogelo a rona ka tsone. Le gore di na le boleng bofe mo setsong sa rona. Se se fa ba eseng sa setso se monyetla wa go tla go utlwa gore ba setso se se rileng ba bona dijo tseo jang, le gore ba tsamaya ba di apaya ka mofuta o o ntseng jang. Le gape se, se tsamaya se ruta ba bangwe ka go itse ka mainane a a tsamaisanang ka dijo tseo tsa setso.

Ke akanya gore e ka atlega ka lefelo leo leng gore mo go lone. Ga nkitla o bo o rekisetsa batho ba e leng gore ke ba setso se se farologaneng dijo tsa setso se sengwe. Mme fela ga e le gore batho bao ba tsamaisana le dijo tsa setso seo ke mo e leng gore kgwebo ya gago e ka atlega.

Ee, go botlhokwa gore motho a itse go ipoka ka gore se se bontsha a itse ngwao e a tswang ko go yone, le lone losika leo a tswang mo go lone. Kore go ipoka go bontsha o itse botlhokwa kgotsa nkatla ke a re o itse boleng jo e leng gore losika la le na le bone mo lefatsheng le le kwa kano. Ka madimabe rona ba bangwe ga ra tla ra nna le tšhono ya go ka itse sone sereto sa masika a rona ka gore ba ba re tlogetseng ba e leng gore ke ba kgale ga ba tla ba re ruta ba sa ntse ba na le tšhono teng mo lefatsheng le le kwa kano.

Puo ke yone ya ntlha e e bontshang boleng ba setso ka gore motho ga a tswa mo setsong se se rileng o ka kgona go mo utlwa ka puo ebe o ka itse gore o wela ko kae. Se ga se ka moo o kgonang go bua le batho ka teng. Se se wela le mo go reng o itlhagisa yang kwa ntle ga go nna wa la setso sa gaeno ko lefatsheng.

O tshwanetse wa be o le ngaka, mme e seng ngaka fela. Tshwanetse gore wa bo o le ngaka e e tsamaisang le tsone sekolo sa go rupa kgotsa yone ngaka ya setso, mme gape o bo o tshwanetse o le mogokgo mo e leng gore o a go etelela sekolo seo sa go rupa kgotsa sone sa setso pele o berekisana le yone ngaka, mme bone bao tshwanetse e be ba e le gore ke bone ba maloko a PICC or-e NIOC

Ke ga go ka nna le moletlo o e leng gore go tlaa be o dirwa gore ge ngwanyana a le dingwaga di le somepedi le bongwe. Dingwaga tsena di bonwa di le maleba ka gore ngwanyana o tlabe a bonwa a itekanetse go ka nna mosadi le go nna mme wa lelapa ga a ka nyalwa. Moo, o tlaabe a dira diteko tsa bokgarebe le go rutiwa ka ga mmele wa bosadi go itlhokomela tsa thobalano le tsa go ya dikgweding. Se se ruta bašwa go ka kgona go bona gore ba emele nako e e leng gore e maleba ga ba batla go ipona ba isitswe kgotsa ba ile ko meletlong eno ya setso. Mosetsana a ka bona a itekanetse ka gore diteko tsa gage di tlabe di tla e le gore o falotse le gore maikarabelo le seabe seno se ira gore dinomoro tsa gore bašwa ba ka belega di ye kwa tlase.